Taba ya marangrang a tseba e tlo batla hore e sebetse, e sebediswe ke batho ba bane fela. Hobane e dumelletswe ho sebediswa ke batho ba bane fela. Mme he ke yona kontraka enono e leng hore ke amohetse. Mme ha hole jwalo re ka fana sebaka sa ho e sebedisa. Jwalo ka ha le ba ngata.

Ne ke tla iphumanela generator-a ha motlakase o seo. Ke tsebe hore ke na le generator-a eo nka e sebedisang ha ho sena motlakase. Mme yona e ka nthusa haholo hobane ya kgona ho sebetsa ka motlakase o seo.

Mohala o na le ntho tse ngata haholo tse bohlokwa. Hobane o kgona ho fumana nako ho yona. Kgona le ho founela ba hae ba hole le wena. Nako e nngwe le e nngwe hape o kgona le ho sheba tsa bolepi. Hore na tlabe hole jwang mme ntle le ona nkeke ka kgona ho sheba hore na tsa bolepi di eme jwang. Hore na tsatsing lenono ke apara diaparo tse mofuthu kapa tse tjhesang.

Ditaba tseo o di batlang o ka di fumana mohaleng wa hao. Mme re bao bulele mohala, o qeta ho bula mohala ba ye melaetseng. O di fumana ka hara melaetsa. Ho na e le nthwe monono e ya melaetsa. Kene melaetseng enono, tla fumana monono ene ba ho balele ona. Re di fumana melaetseng.

Ho na le marangrang a teng mona mahala. Mme ona a ka fumaneha hohle a ka fumaneha hohle haufinyana le wena. Mme ha o batla ho iphumanela ona, o ka ya mabenkeleng a jwalo ka . O ka fumana monono, o hlalosetsa ka botlalo. Mme ona ke mahala ha o ha o patale letho.

Ka nnete ha ke nahane hore tlameha hore o patale di-subscriptions hobane hona le batho ba eleng hore ha ba kgone ho di patala. Hape hona le ditaba tse bohlokwa haholo tse leng hore ha di hloke hore dipatalo tse ka fumanwang mahala hohle. Mme tsona tse nang le boleng bo phahameng le tsona ha di hloke hore di patalwe. Ha fela o ka etsa mohlomong leqephe leo le ka fanang ka dithaba tse bohlokwa mahala marangrang ohle a fapaneng.

Eo ke mo ratang ena, o fana ka dikarabo tsa nnete. O fana ka ditaba tsa nnete. Ha hatise maka kapa lona leshano. Mme hape o ihlomphile haholo ke motho e leng o hlwekile haholo. O ikemiseditse ka mosebetsi wa hae. Ntho e nngwe le e nngwe a e etsang, o nkela hodimo. Mme he ke motho a hlomphehileng.

Wi-Fi ya setjhaba ka tlasa company ya private. Mme hona ha e nkebe le ditshenyeho tsepe tse kalo. Ntho e nngwe le e nngwe ya yona e sebetsa hantle. Tse hlabollotsweng haholo ke tsa khampani. Hobane ya company e nngwe le e nngwe ya yona e tsamaya ka ka nepo. Ha ho na le mathata, ba lokisa ka pelenyana hore o kgone ho fumana marangrang.

Ha ho le tjena wa arabela dinomoro tse tse tse nomorilweng e seng tsa private. Tse nang le dinomoro monono tsona tse leng hore wa di arabela. Hobane tsa private tsona aowa ha ke tshepe e ka ba tsona. Mohlomong ke tsona tseno tsa tsa spam.

Ke ikutlwa ke le hantle haholo hobane ya router ha ke a e senya. Hobane le yona ke e nngwe ya dintho tseo nka di sebedisang. Haeba marangrang a nsokodisa. Ke tla llela ho router-a.

Batho ha ba lokela ho fana ka ditaba tse fosahetseng marangrang. Hobane ho no no tla qetelletse ho kentse batho dikotsing, kapo ba iphumana ba le mathateng ka baka la ditaba tseo ba di fumaneng marangrang. Ho no no ke molato o moholo haholo, wa fumana o le hona kgohla tshekelong ka baka ba la se no no.